Ke nahana hore lebaka leo ditsebi di tjhong jwalo, ke hobane ho tsuba le ho nwa haholo, di mo bakela.

Nka mo eletsa hore ho sekolo sengwe le se seng sa yang ho sona. A kope bopaki bo tlo mo bontshang hore ana sekolo se, se molaong ebile se dumelletswe hore se bolle.

Mekgwa eo ka thibelang pelehi ka yona ke ho dirisa injection of prevention . Mme hape mekgwa, mokgwa o mongwe ke ho dirisa sethuba popelo.

Ho ya ka nna, ho ka etswa tjena hore di-ambulance di potlake bakudi, haholo mahaeng le ditoropong tse ding. Ho ka etswa hore kamehla le kamehla di- ambulance tse di netefadiwe hore di tsheliwa di-petrol-o nako kaofela. Ho nne ho ka se tsebe hore kotsi e hlahlaha neng le tla founelwa neng hore le tle le tlo thusa. Mme hape se se ka thusang ke hore di-ambulance tse di kenyuwe di-siren tse leng hore he di matha, di mathela kotsing, di bitswitse. Di khone ho e letsa hore tseleng di palama. Batho ba bangwe ba ba reilang dikoloi tseleng, ba kgone ho ba suthela.

Ee, ke a le tshehetsa lenaneo leo hobane ho na le bana ba bang ha ba qeta dikolo. Ba ya di-university-ng ba ithutela agriculture. Mme agriculture le yona eo e amanang le dijwalo, ho jwala le ho tshwara polasi. Jwale lenaneo le ba thusa le thusa bao le bona ba e leng horeng ha ba qeta dikolo. Ba batle ho ithutela agriculture hobane ho ra hore tla be ba setse ba na le tsebo e ngata, ka ha seo tlabeng ba ba ithuta ka sona.

Boimana ba batjha dikolong bo bakuwa ke hore ha ba derise condom-o. Mme hore bo qobowe ke ha ba lefapha la.

Ee, tsela yona e teng e loketseng batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikolo. Mara ha se batho ba bangata jwalo, ho feta leshome ha ba hirilweng ka bongata.

Ke bona monyetla wa ho fa sepetlele di-condom-o, hobane batjha ba bangata ba kae dipetlele mme ho yeng ha bona sepetlele. Ba iswa ke hore ba imile. Seo se ka thusa batjha hore boimana bo bo emenyana.

Moo ke dulang teng, mahae a maqheku ha ayo mme hore ke thole lehae la maqheku ke tshwanetse ho ya toropong. Mme he ke sheba nako ya ho tloha mo ho ya toropong. Nka nka hora e nngwe mme ha ke tsebe hore mahae a maqheku a haufinyana a hokae.

Ke tlamehile hore ke tlhalosetse ba heso, ba sa rateng thuso clinic-ing hobane o tla be e e le yona feela, polane e setseng eo re ka e sebedisang hore ke hodise lelapa la me.

Sa ho qala tshwanetse ho bitsuwe maphodisa ao a tlo batlanang le batho ba be rekisang dintho tse ho bana. Mme ho thwe ho leng batho bao ba ba tshware ba ba itse toronkong. Ka mokgwa oo, ba tsee bana ba ba ise ho rehab.

Aa, ke bona banna ba sa e tlhokomele matsholo a hlokomedisang ka mafu a sa foleng hobane le, le la katjeno letsatsi, banna ba santsane ba sa itlhokomele. Matsholo a ba hlokomedisang a lokela ho ho bona moo ba tla hlokomela le.

Clinic e haufi le nna e nkgothaletsa hore ke etse diteko morao ga kgwedi tse tharo. Mme le nna ke etsa diteko tseo morao ha kgwedi tse tharo.

Nka se bue ho batho bohle mme ke tlo buella ho batjha. Batjha ba na le ntho ba enwang e bitswang . Mme ba nka moriana ba o tshela hare ha cold drink, mme ho qeteng mo ba nwa. Mme ntho e ba bakela twats.

Motsofe wa heso nka mo thusa ka ho mo etsetsa dintho kaofela tse a di hlokang, a sa tlhoke hore a eme a iketsetse.

Ee, ke bona e le hore batho ba dimmuso tse fapaneng tsa kantle, ba batlileng ho Afrika Borwa e le bona ba ba tlisang meriana e seng molaong. Hobane Ma-Nigeria a mangata, re ba bona ba ba ntsha di-TV e le bona ba ba rekisang di-drugs.

Ee, batho ba bo ntate ba kotsing e holo ya ho ba le stress hobane ke bona ba e leng horeng, dintho kaofela di behilwe mahetleng a bona. Tjhelete ya bana ya ho ya sekolong. Tjhelete ya dijo nako e nngwe ke ho hloka mosebetsi.

Ah-ah, ditsebiso tsa diphatlalatso ha di etse ho lekana ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong, tse rekisetswang baahi ba tshepiswang melemo e metle fela e se nnete.

Nakong e ngata o tla fumana horeng ke banna hola ba nwang bojwala ebile ba sebedisa dithethefatsi. Hobane ba na le stress sa hore dintho kaofela di behilwe mahetleng a bona. Ba bang ba na le stress sa hore ha ba na mosebetsi. Ba bang ba na le stress sa hore ha ba na tjhelete.

Mokhanselara wa mahaeng, o mongwe le o mongwe. O tshwanetse a buisane le government, hore ba ba thuse ka ho finyella chemist, haufinyana le ona.

Hobane sebakeng sena re phela mehleng ya batjha. Ho na le ntho eo e bitsiwang e leng hore ha o le moo bothateng, o tlhoka thuso, o no e yona ke yona e tla o biletsang mapodisi ntlong ya hao, e ba etsang hore ba bone hore o tlhoka thuso.

Ka pono ya ka ke boikarabelo ba monna o mong le mong ho etsa bonnete ba hore o ntsa ya ngakeng ya banna. Ho ya ho tlhola hore a na o ntsa phetse hantle. Hobane ha ho na o mong a tlo nahanelang o mong hore a ye ngakeng. Ntho eo tshwanetse motho a eme ka ka wena ho tswa pelong ba hae.